Re apara diaparo tsa setso sa rena ke diaparo tsa masela a le a seTsonga re apara go ya ka , gona jaanong dilo di fetogile ga re sa kgona go a apara, go na le dilo tse di fetogileng tse dintsi re ka roka diaparo ka masela a le gore a tshwane le masela a rena re a berekisang a setso sa rena. Go fetogile thata mo meaparong re roka thata diaparo ka masela a ne re apara ka tsela e nngwe mo setsong.

Ee, meaparo ya setso e apariwa ko di-conference-ng gongwe le gongwe gore o kgona go bonagala gore wa mo mofuta ofe kgotsa o wa moletlo ofe. Diaparo ke tsone tse di bontshang gore o amana le setso sefe, mongwe le mongwe o rata setso sa go a tlhokega gore mongwe le mongwe le fa a ya conference-ng apare ka tsela ya ya setso sa .

Ke moaparo wa setso wa seNdebele ke ona moaparo o kgatlhisang ka mebala ya ona, mebala ya ona e mo e leng gore basadi ba ka kgona go apara gore ba kgona go .

Ke yone e motho o tlabeng a e apere o kgona go bona gore motho ke motho mang, ke motho o a tswang kae, le dibaga tse o tlabeng a di apere di bontsha popego ya motho le setso seo a se dirisang se diaparo di motho di bong di gore ke wa tshobotsi efe, diaparo ke tsone tse di tlhalosang motho le ngwao ya gore motho o welang mo letsong le fe.

Mosadi fa a fetsa go nyalwa o tshwanetse go apara mosadi o bontsha gore jaanong ke mme, o tshwanetse apare pila, o tshwanetse apare pila apare diaparo tse di telele gore a kgone go fitlha dinama tsa gore abe le tlhompho abe le seriti ga ra lenyalo, le mo fa a tsamaya ba kgone go itse gore o ke mosadi wa motho ga a tshwanela go ntshetsa dinama ko ntle, o tshwanetse a fitlhe mmele wa mosadi ke go fitlha mmele wa le go apara sentle go bontsha gore ke mosadi ga e sa le mosetsana, o tshwanetse go ba le seriti sa go bontsha gore ke mme o nyetsweng.

Meaparo ya setso ya Setswana gantsi e dira ka go bontsha tlhompho le meetlo ya Setswana, ba e dira ka gore o kgone go bonagala gore o ka mo morafe ofe ke morafe wa Setswana o dirisiwang ka . Gore di kgone gore diaparo di kgone go kgaba o kgone go nna le mokgatlho o montle ka tsone tse di kgabisa meaparo ya Setswana.

Diaparo tsa basadi di tshwanetse go rokiwa sentle go tsamaya le mebele ya basadi, go fitlha mebele ya basadi . Mosadi tshwantse a bonagale fa apere gore yo ke mme o, o tshwanetse go bonagala a tshwanelwe ke diaparo, gonne le pharologano magareng ga mosadi le mosetsana ka mekgabo ya meaparo le go tshwanela ga diaparo. Diaparo di tshwanetse di tshwaneLe motho wa se sadi, mme o tshwanetse o tshwanelwa ke diaparo.